IBanyana Banyana, ngakumbi uThembi Rhatyana yintshatsheli yezemidlalo endicinga ukuba ingumzekelo omhle kubantwana amantombazana eMzantsi Afrika. Uzinikele kwaye uyasebenza nzima.

Funda izilumkiso zomdlalo ngaphambili kokudlala, sebenzisa izibane ezikhanyayo, hlisa ubukhazikhazi besikrini, phula ixesha rhoqo.

Umdlalo endiwuthanda kakhulu kwezopapasho lwezemidlalo yibhola ekhatywayo, soccer. Le midlalo inomtsalane kwaye umdlalo endiwukhumbulayo endingasoze ndiwulibale yiBafana Bafana versus Egypt iAfrican Cup of Nations, AFCON, ngo-twenty nineteen.

Umdlalo i-rugby unyaka nineteen ninety-five iSpringboks bawuphumelela ekhaya. Cricket two thousand and three, itumente yokuqala kwiAfrika. Soccer twenty-ten, iFIFA World Cup yokuqala.

Ukwakha nokulungisa Izakhiwe, construction jobs, ezokhenketho, tourism and hospitality, ezothutho, transport, ezokhuseleko, security services.

Ukuphucula izibonelelo zemidlalo ezikolweni zasempandleni, ukuseka iinkqubo zokuqeqesha ootishara kunye nabaqeqeshi, ukwenza iinkampu zemidlalo kunye netumente.

Uhlala useqeleni nabanye abantwana nifunda ukusebenzisana, nifumana amathuba okuncokola nize nonwabe, uba ngumntu othembekileyo neqela lakhe.

Ukuba uthanda ezemidlalo, ukuba uthanda i-adventure ne-action, ukuba uthenga umdlalo ofanelekileyo kwenza wonke umzuzu wokudlala ube luncedo nolonwabiso.

Ndichitha malunga neeyure eziyi-six ukuya kwezi-ten ngeveki, kuxhomekeka ekubeni ndinexesha elingakanani na elikhululekileyo ukufunda indlela endihlaziyayo ngayo.

Ukwenziwa kwemisebenzi, ukwanda kokhenketho, utyalomali lwezixhobo, ukukhula kwamashishini amancinci.

Angayeki ukwenza into ayithandayo ngenxa yoxinzelelo lwabanye, afunde ukwahluka kuhle hayi ihlazo. Ndiza kuqinisekisa ukuba uyayiva inkxaso yam njengomzali.

Indlela yokuyiguqula ibe yingeniso ndingaziphuhlisa njani? Ukuzilolonga, ukufunda kwii-course ezikwi-intanethi, ukuphuhlisa ii-profiles zam kwimidiya.

Ubalasele kakhulu njengebhola ophosayo, ungumzekelo omhle kulutsha, ubalulekile kuMzantsi Afrika, usemtsha kwaye uyakhula, ukhuthaza abantwana abantsundu.

Ukuhlanganiswa kwamaqamela, integration of teams. Ukuzibandakanya kwabantu abantsundu kwimidlalo eyayijongwe njengababemhlophe, inkxaso karhulumente.

Imbono yokuba umbhoxo ngumdlalo wasebatyhini abomeleleyo okanye wabafana nabafana. Uloyiko lokwenzakala, injury fears. Ukungazi nokungabikho kolwazi, lack of awareness.

Zibekezele imida, set limits. Yenza ishedyuli yemisebenzi yemihla ngemihla, create a daily routine. Fumana ezinye izinto ozithandayo, find alternative hobbies.

Ukufikelela kwezimvo ezahlukeneyo, ukufumana iinkuthazo kunye nenkxaso, izifundo zasimahla, ukubona izakhono zabo.

Ukuphazamiseka ekufundeni, ukuncipha komzimba, physical inactivity. Ukutshabisa imiqondiso yokuziphatha. Ukuzimela, isolation.

Zigcina ulutsha luxakekile kwinto elungileyo, zifundisa izimilo nezakhono zobomi, zandisa amathuba omsebenzi, zomeleza ubuhlobo obulungileyo.

Iphucula izakhono zokuqwalasela nokucinga ngokukhawuleza, yandisa amandla okusebenzisana kwabahlobo, iphucula izakhono zobuchwephesha.

Imidlalo idibanisa abantu abohlukeneyo, isebenzisa njengeendawo yokwakha ubuhlobo. Imidlalo emininzi inabalinganiswa abahlukeneyo, iququzelela ingxoxo phakathi kwabantu.

Chaza into oyithandayo i-niche yakho, khetha amajelo onxibelelwano okufaneleyo, yakha umxholo ofanelekileyo, zama ukwakha abalandeli.